Abantu abadala eMzantsi Afrika banokuthandabuza ukufuna unyango ngenxa yemeko yezoqoqosho, ukusilela kokufikelela kwiinkonzo, inkcubeko okanye iinkolelo, uloyiko ngenxa yamava adlulileyo kunye nokunqongophala kolwazi.

Nangona kukho imizamo ethile yokuxhasa abantu abadala, abasoloko bexatyisiwe okanye bekhathalelwe ngokupheleleyo. Kuyafuneka kubekho iinkqubo ezijolise ngqo kubo, intlonipho engaguqukiyo kunye nenkxaso eqinileyo evela kuluntu, urhulumente kunye neentsapho.

Ewe, inkamnkam iyanceda kodwa ayanelanga ukuxhasa ngokupheleleyo ukhathalelo lwempilo lwabantu abadala. Le mali inceda kwiindlela ezisisiseko kodwa kunesidingo sokuba urhulumente aphucule iinkonzo zempilo ezisimahla, uthutho kunye nokufumaneka kwamayeza ukuze abantu abadala bangaxhomekeki kuphela kwinkamnkam ngeempilo zabo.

Amalungiselelo endinokuwenza aphakathi konakelo lomzimba, ukungqinelana nomgangatho wobomi, intlonipho kunye noxhaso lobuchwepeshe ukuze utata afumane unyameko olufanelekileyo noluesidima.

Mama, ndiyayiqonda imvakalelo yakho yokuba nesithukuthezi kukuhlala wedwa apha ekhaya kwaye ndiza kunceda ukufuna ikhaya labantu abadala elikhuselekileyo, elicocekileyo nelinazo iinkqubo eziza kukonwabisa. Kwaye ndiyakuthembisa, ndiza kuqhubeka ndikutyelela rhoqo njengamzali wam.

Ndiza kudibanisa itshati ebonakalayo, izikhumbuzo ezibonakalayo okanye ezivakalayo. Ndidibanise amayeza nemisebenzi yemihla mihla ngemihla kunye nenkxaso yosapho ukuze ugogo akwazi ukuthatha amayeza akhe ngexesha ngaphandle kokuxinzeleleka.

Dade wethu, ndicinga ukuba umama uya kuncedakala kwikhaya labantu abadala kuba phaya uyakufumana ukhathalelo lwezempilo oluqhubekayo, ukutya okufanelekileyo, ukhuseleko kunye kunye nethuba lokubonana nabanye ukuze angaziva eyedwa. Injongo yam kukumqinisekisa ukuba ufumana unonophelo olungcono kakhulu, hayi ukuba ndimgqithisela kude nosapho okanye andimfuni apha ekhaya.

Izizathu endingathi zenza abantu babe mathidala ukusa abazali babo asele bekhulile kwikhaya labantu abadala kukuba baba noloyiko lokuba abazukhathalelwa ngendlela ababakhathalela ngayo bona, abazukonwaba ngale ndlela bafuna ngayo kwaye bazawukoyika ukucela izinto njengoba besenza kubantwana .

Ndiza kuqalisa incoko enothando nethembekileyo, ndimncedise ngesicwangciso esilula, ndixhase ngeendlela zokonwaba ezingonakalisi mpilo, ndibandakanye nosapho ekuncedeni. Kwaye ndimazise ngobungozi bokusebenzisa imali eninzi kwingxowa yotywala ukuze imali yenkamnkam imncede ngenene ekuphuculeni ubomi bakhe.

Utatomncinci ndingamcebisa ukuba asebenzise imali yakhe yenkamnkam kuqala kwiimfuno ezisisiseko. Ze agcine inxalenye yayo ayisebenzise ukwenza ishishini elincinci, azibandakanye kwinkqubo zoluntu aze aphephe iinkcitho ezingenamsebenzi. Le indlela yiyona iya kumnceda ahlale ezimele angaxhomekeki kakhulu kwabanye abantu.

Ndiza kubika ingxaki ngokukhawuleza, ndisebenzise amayeza ashiyekileyo ngobulumko, ndifune uncedo kwezinye iikliniki, ndinike iingcebiso ezizezinye kwaye ndixhase izigulane ngokweemvakalelo. Injongo yam kukuba kungabikho mntu ushiya iklinikhi ngaphandle koncedo nokuba amayeza awonelanga.

Ndiza kuqinisekisa ubufihlo, ndibuze imvume yokuba intombi itolike, ndisebenzise ulwimi olucacileyo kunye nezixhobo ezifana nokubhala okanye imizobo. Ndibandakanya umama ngokuthe ngqo kwaye ndiqinisekise ukuchabaneka kolwazi phambi kukuphendula ngokukhawuleza.

Umyalezo ndingawudlulisa ngokuthi ndisebenzise imiyalezo yeqela, ulwimi lomlomo, izikhululo zoluntu kunye nokuxhasa ngomlomo kwaba bantu abasele bekhona ukuze wonke umntu afumane umyalezo ngokukhawuleza kwaye azi amanyathelo alandelayo.

Ngokoluvo lwam iikliniki ezihambayo azithathi ngokupheleleyo indawo yamaziko okhathalelo lwempilo kodwa zidlala indima ebalulekileyo yokuzixhasa nokongeza kuba zikhawulelana nabantu abangakwaziyo ukuyokufikelela kumaziko ezempilo kuba.

Ngosuku lwam lokuqala lokundwendwela iziko lezempilo ndandingumntu njee ongenalwazi oluphangaleleyo ngokwendlela ekusetyenzwa ngayo kumaziko ezempilo. Ndaqala ngoku kufolela ukuyobona ugqirha ukanti bekufanele ukuba ndiqale ngokufolela ukuba ndivulelwe ifayili ukuze kuqokelelwe zonke iinkcukacha zam eziza kudingeka xa ndibonana nogqirha, kodwa ke emva kwayo yonke loo nto leyo ndaye ndacaciselwa futhi ndalufumana uncedo ngokukhawuleza.

Ndothuka xa ndifumana iklinikhi yaselalini ineenkonzo ezilungileyo, abasebenzi abanobubele, iinkonzo ekhawulezayo namayeza afumaneka ngoko nangoko. Eyona nto yandichukumisa kakhulu kukubona inkathalo yokwenene kunye nomoya wobuntu kubasebenzi.

Ukungafani kolwimi kunokuphazamisa kakhulu ukunxibelelana ngokuchanekileyo, ukulandela izeziya ngalo kunye nokukhusela impilo yomntwana. Kufuneka kube nendlela zokutolika okanye abasebenzi abathetha iilwimi ezininzi ukuze kuqinisekiswe unxibelelwano olusebenzayo.

Xa ndinokuzifumana ndikule meko ndingafuna umtoliki, ndifune ukusebenzisa amalungu osapho, izixhobo zobuchwepheshe kunye neendlela zokubonisa ukuqinisekisa ukuba umntwana wam ufumana unyango oluchanekileyo kwaye ukhuselekile.

Xa ndingugqirha osebenza kwisibhedlele esisezilalini ze ndifumanise ukuba amayeza awonelanga ndingaqinisekisa kuqala inani lamayeza oseleyo ze ndixele ngokukhawuleza kumasebe anikezela ngamayeza. Ndilawule ukusetyenziswa kwamayeza ndinikeze kuqala abo besengxakini ezinkulu. Ndisebenzisane nezibhedlele okanye iikliniki ezikufuphi ndichazele izigulane ngokwemeko esijongene nayo.

Xa ndingumkhokheli welali kule meko, ndingathatha la manyathelo aqhutywa ngokukhawuleza nangexesha elide ukuze kuqinisekiswe ukuba abahlali bafumana uncedo lwezonyango ngokukhawuleza ngokuthi ndiqeqeshe amaqela ezonyango olukhawulezileyo, ndisebenzise izithuthi ezikhoyo, ndenze uqhagamshelwano olukhawulezileyo neekliniki, ndicele ii-mobile clinics. Ndongeze abasebenzi, ndiqeqeshe abavolontiyayo kwezempilo, ndakhe ndandise izikhululo zezempilo, ndilungise nendlela eya kwisibhedlele.

Uvavanyo lwamayeza ebantwini luyimfuneko ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko kunye nokusebenza kwamachiza okanye izigonyo phambi kokuba zifikelele ebantwini abaninzi. Nangona kunjalo kufuneka lwenziwe ngokuziphatha okuphezulu, lulawulwe ngokuqinileyo, lusebenzise inani labalingwa elaneleyo kwaye abathatha inxaxheba bafumane ulwazi olupheleleyo ngeengozi nenzuzo phambi kokuvuma.